Khonani yanga ndi nga mu founela kana u mu kwama nga luṱingothendeleki. Nda muvhudza uri nṋe ndi na khaedu ya masheleni ane nda nga rungisa izwo zwiambaro zwine zwa khou ṱoḓiwa. Zwo vha zwi tshi nga tou vha hani arali a tshi nga nthusa nga zwe zwo zwiambaro, kana nga masheleni a uri ndi runge, zwiambaro zwine zwa khou ṱoḓiwa. Uri ndi kone u ya hanefho mutshatoni wa khonani yanga.

Zwithu zwine zwa ambariwa nga vhathu vha tshinnani huna tsindi. Tsindi i itiwa nga mukumba musekene wa mbudzi. Havha na nguvha, nguvha itiwa nga mukumba wo fhelelaho wa mbudzi. Havha na marukhu, marukhu a vha o itiwa nga labi, a dovha a pangiwa labi ḽa miṅwenda. Ndi one ano ṱalusa mbeu ya muthu.

Arali a wa munna, u tea u vha o ambara tshikhipa kana hemmbe ine yavha na mivhala ya sialala. Kana yo rungiwaho nga labi ḽa sialala. Arali hu vhurukhu, u tea u ambara vhurukhu hune ha vha na labi ḽa mivhala wa sialala. Arali a wa muvenḓa hu tea uvha hu labi ḽa miṅwenda, arali a wa mufumakadzi u tea uvha o ambara rokho ine ya vha uri i na mivhala ya sialala, kana ya miṅwenda. Arali a muvenḓa, khathihi na malungu a sialala, na zwienda zwa sialala zwine zwa vha na malabi a miṅwenda. Ndaa.

U ṱaluswa nge a ambara vhuru marukhu kana vhurukhu. Ndi yone nḓila ya u ṱalusa muthu wa munna, marukhu na dzi hemmbe, na miṅwadzi ya thanga. Ndi zwone zwino ita zwo uri ri kone u ṱalusa muthu wa munna. Ra dovha hafhu ra mu ṱalusa na nga dzhasi, arali hu tshi khou rothola. Ra dovha hafhu ra muṱalusa na nga zwienda zwine zwa vha uri, ndi zwa vhathu vha tshinnani. Tshiṅwe tshine ra tshi ṱalusa nga tsho, muṱalusa nga tsho, ndi zwikipa zwa sialala. Ndaa.

Ndeme ya uri vhathu vha ambare milinga na malungu, ivha i tshi kho ita zwo ri ri ṱaluse, uri uyu ndi muthu ḓe. Ngauri malungu na milinga zwiambarisiwa nga vhomaine, so zwo zwi ita zwa uri ri kone u zwi vhona kana u zwi pfesesa khwine. Uri hoyu ndi muthu ane avha uri ndi maine, nga uri milinga na malungu a zwi sokou ambariwa nga nnyi na nnyi, nga nnḓa ha malungu a musi muthu o ambara zwiambaro zwa sialala. Mara milinga a i ambriwi nga nnyi na nnyi, i ambariwa nga vhomaine ri vha ṱalusa nga zwo.

Muthu wa mufumakadzi ane o maliwa, u tea u ambara zwiambaro zwine a zwi siyi muvhili nnḓa, na uri tshifhinga tshinzhi u tea u dzula o vhofha dugu kana o ambara miṅwadzi. Ha tei u soko ambara sa nnyi na nnyi, zwikete kana dzi rokho dzine a dzi ambara, dzi tovha ndapfu. Dzi ndapfu, dzine mi mi dzi tea u vha dzo guma tsini na na lwayo. Ndi iṅwe nḓila ine muthu wa mufumakadzi a tei u ambara nga yo, na nṱha ha tei u ambara zwithu zwine zwa sia mahaḓa nnḓa. U tea u ambara zwithu zwine zwa dzumba na mahaḓa. Ndaa.

Ku ambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku a ṱalusa nḓila ine aḓi fara ngayo. Nga uri muthu ane a ḓi ṱhonifha kana ane a ḓi fara zwavhuḓi, u ambara zwiambaro zwine zwa vha uri ndi zwilapfu, a zwi siyi muvhili nnḓa. Na milenzheni musi o ambara, u ambara zwienda zwine a zwi siyi mulenzhe yoṱhe nnḓa. Ku ambarele ku a ṱalusa nga uri muthu ane ha, ha ḓi fari zwavhuḓi u ḓo wana o ambara o ṱanganana. Zwi tshi khou edza vhutshilo vhune a tshila nga yo.

Ee, ndi tshi humbulela hu vha huna zwine ya amba zwone, nga uri hu na mivhala yo ya ho nga u fhambana. Muvhala muṅwe na muṅwe, una zwine wa amba zwone kha zwiambaro zwa vhafumakadzi zwa sialala.

Ee, i na zwine ya amba, i amba zwo uri ndi vhasidzana vhane vha ṱhonifha mvelele, vhane vha kha ḓi vha vhasidzana si vha sathu silingaho. Ngauri sheḓo a ḽi tei u soko ambariwa nga nnyi na nnyi, sheḓo ḽi ambariwa nga hanevha vhasidzana, kana vhathu vhano vhafumakadzi vha no ṱhonifha mvelele ya havho.

Ee, kuambarele kuna zwine kwa amba zwone nga uri hano maḓuvha vhathu vha ambara nga nḓila ine vha tshila ngayo. Arali muthu a ḽiwarawara vha ḓo wana o ambara na nga nḓila ya vhuhwarahwara o soko ambarisa zwiṅwevho. Arali a muthu ane avha uri u a dzhena kereke, vha ḓo wana o ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, ine ya sumbedza uri hoyo muthu u a dzhena kereke. Ha vha na vhathu vhane vha ndi vha mitshino ya sialala, na vhone vha ambara nga nḓila ya tshi sialala. Vha tshi khou, zwi khou sumbedza zwine zwa vha zwone, zwine vha tshilisa zwone nga kha sialala.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa, kha vhathu vha vhanna. Ndi vhurukhu hune ha vha na mivhala ya miṅwenda, na dzi hembe dzine dza vha na mivhala ya miṅwenda. Zwine zwi amba uri ndi Vhavenḓa, vha khou ṱhonifha mvelele ya Tshivenḓa. Ngeno kha vhafumakadzi, vha tshi ambara makunda, vha ambara miṅwenda, ndi zwone zwine zwa sumbedza uri a vho vhathu ndi vhavenḓa, vhane vha ṱhonifha mvelele. Ha dovha hafhu, ha vha na malungu a tshivenda, a ne a sumbedza u ṱhonifha mvelele ya Vhavenḓa.

Ndi ḓi pfa ndi wa nṱha vhukuma, ndi ḓi pfa ndi Muvenḓa wa vhukuma, musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala. Ndi vha ndi tshi khou ḓi ṱongisa ngazwo, uri ndi muvenḓa wa vhukuma.

Zwi tshe zwa ndeme kha musalauno zwiambaro zwa sialala, nga uri ri vha ri khou takusa kana u isa phanḓa na mvelele yashu. Ndi zwa vhuṱhongwa nga maanḓesa, nga uri mvelele a i tei u lovha, ngeno vhathu vha Vhavenḓa ri tshe hone.

Malabi ane a takaleliwa kha vhupo ha hashu, ndi ṅwenda, na tshirivha, na mukasi, na misisi, na gwana, na sheḓo. Ndi zwone zwithu zwine zwa imelela Vhavenḓa nga nḓila ya vhuḓi, musi vha kha dziṅwe dzi tshaka.

Vhulungu vhu shuma u khavhisa kha zwiambaro zwa sialala, ha vha na vhulungu vhune ha fhambanyisa mufumakadzi o maliwaho, na a songo maliwaho. Ha vha na vhulungu hune ha ambariwa nga vhathu vha vhanna, ndi wone mushumo wa vhulungu.

Vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambanaho, zwa sialala zwimimani zwa mvelele, nga uri vhathu vha vhanna vha ambara zwienda zwo itiwaho nga mukumba, na marukhu ane o dzhenisiwa labi ḽa mivhala ya sialala. Khathihi na zwikhipha kana hemmbe, yo itiwaho nga labi kana yo dzhenisiwa labi ḽa sialala, ḽa mivhala ya miṅwenda. Ngeno vhafumakadzi, vha tshi ambara dzi rokho dzine dzo itiwa nga ḽivhala ḽa miṅwenda, kana miṅwenda yone iṋe, na misisi na malungu, na zwienda zwo itiwaho nga mivhala ya miṅwenda.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala zwa tshi amba, nga ha vhufa hanga. Ndi zwiambaro zwi nonga sa masheḓo, zwi nkhumbudza hune ra bva hone, na zwiambaro zwi nonga mikumba zwa nṱha, zwi amba zwinzhi kha vhufa ha hashu. Zwiṅwe ndi zwithu zwi nonga sa malungu, na zwone zwi ri humbudza vhufa kana vho makhulukuku washu. Nahone ndi zwone zwine zwa ita uri mvelelo yashu, i bvele phanḓa uri na vhane i khou bebiwa, vha ḓivhe hune ra bva hone.

Zwiambaro zwa sialala, zwi fhiriswa kana u vhulungiwa nga nḓila i tevhelaho. Musi ṅwana a muṱuku uya rengeliwa zwiambaro zwa sialala, na musi a tshi khou ḓi aluwa, u a ḓi vha a khou ḓi rungeliwa zwi tshi yela kha mielo yawe. Zwi dovha hafhu zwa ri muṅwe arali zwi si tsha mu lingana, u a siela vhaṱuku kana vha no khou ḓa nga murahu hawe, vha zwi ambara. ndi iṅwe nḓila ine ra vhulunga zwiambaro zwa sialala, kha muṱa wa hashu.

Tshe nda ambara zwiambaro zwa sialala, ndi musi ndi tshi khou dzhenela mitshato kana minyanya, ya Tshivenḓa ya sialala. Ndo vha ndi tshi ḓi kukumusa nga maanḓa, nga uri ndi vha ndi khou ṱongisa mvelele, kana vhufa ha vhathu vha hashu, sa Vhavenḓa. Ndi zwi ṱalusa sa tshifhinga tsha maimo a nṱha, kana tshe nda pfa ndi songo xela, nga uri ndi vha ndi khou ḓivha hune nda bva hone.

Ndi u ṱhogomela vhana kana u ṱhogomela muṱa, ndi kho zwi ambiswa ngauri muthu wa munna ndi ene ṱhoho ya muḓi na uri vhuḓifhinduleli vhunzhi hu vha hu khaye ndi ngazwo ndi tshi vhona uri mushumo wa muthu wa munna u vha u muhulusa u fhirisa wa mufumakadzi nahone muthu wa munna u ḓi tea hafhu u tsireledza muṱa wawe kha nyimele dzo yaho nga u fhambana.

Mushumo wa mme muṱani ndi u vhona uri vha khou thusa sa hune khotsi avha akho balelwa hone khathihi no alusa vhana na uri hu vhe na mulalo muḓini. Musi arali khotsi a si tsheho shangoni mushumo wa mme huvha u shumela vhana kana u ṱhogomela vhana.

Zwithu zwe nda hula ndi tshi zwi tenda kha mvelelo yashu ndi zwa uri muthu wa munna hu tea uvha ene ṱhoho ya muḓi kana ambadzifhele muḓini.

Maga ano tevhelwa musi muthu a tshi khou phasa ndi a uri muthu u tea u phasa nga matsheloni tsheloni hu tshi kha ḓi rotholela nahone o tou gwadama nga magona a tshi kho shela fola fhasi, a tshi khou ambelela, a tshi shela na maḓi nahone a tshi khou amba nga nḓila ya vhulenda. Ndi one maga ane a tea u tevhelwa.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana ubva kha vhaaluwa ndi uri u gudiswa milayo ya kale na ku ambarele na zwiḽiwa na ku itele kwa sialala na uri musi u muswa a u tei u ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani musi u sathu dzhena mbinganoni kana u saathu malwa.

Ndi musi ri tshi khou ṱoḓa uri na vhana vhashu na i no khou tevhela i kone u tsireledza luambo na mvelele ngauri vhavenḓa, ri vhathu vha mikhwa, ri vhathu vha milayo, ri vhathu vha mvelele ri ṱoḓa u tshila ri tshi tevhedza maitele khathihi na vhana vhashu na vhaḓuhulu

Ndi zwa ndeme u vhulunga luambo lwa hayani uri na mirafho i ḓaho i kone u vha na nḓivho kana na u ḓivha luambo lwashu lwa ḓamuni huṅwe hu tea uvha na dzibugu dzine dza ṅwaliwa nga ha vhuḓiṱalusi na dzi mvelele dza funziwa zwikoloni zwashu huṅwe hune ra tea u kovhelana hone ndi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani.

Mashonzha a thoma a sheliwa maḓi a u dudela a kukumuwa ono kukumuwa a kona u dovha hafhu a sheliwa kha bodo kana khali ine vha khou bika ngayo, vha shela maḓi a gwagwama lwa minethe ya vhu fumiṱhanu uya kha ya fumbili u bva hafho vha kona u shela maṱamaṱisi na zwezwo zwine vha kho ṱoḓa u dzangela ngazwo. Ndi yone nḓila ine ha bikwa ngayo mashonzha.